Zwi humbudzo ndi zwa u ṱuṱuwedza u vhana kha u tambela nnḓa u ṱuṱuwedza vhukonani kha vhadzulapo na u fhiriselwa hayo mitambo zwi tshibva kha murafho wa nṱha zwi tshiya kha murafho wa fhasi.

Nyimbo kha mitambo ya vhana i ṱuṱuwedza muhumbulo u ne wa kha ḓi aluwa wa ṅwana i ṱuṱuwedza nyonyoloso kana u shumisa ha miraḓo.

Milayo ndi vhona i ya ndeme kha mitambo ya vhana ngauri i thusa kha uri vhana vha kone u tamba zwavhuḓi nga u sielisana na uri ṅwana u tea u ḓivha uri ndi zwifhio zwine a tea u ita ndi zwifhio zwi songo tendelwaho ndi zwifhiyo zwo tendelwaho zwi a muthusa na khaye kha kutshilele kwa ḓuvha na ḓuvha kwa uri u kone u pfesesa milayo ine a fhiwa yone nga vhahulwane.

Mitambo i thusa vhana kha u fhaṱa vhukonani ngauri kha heneyo mitambo vhana vha ya kona u tumbula uri vha takalela zwithu zwi no fana na nahone zwine vha tambisa zwone vha vhoṱhe zwia zwia tshimbilelana kana vha ya takadza na musi vhanga tshavho zwine zwa khwaṱhisa vhukonani.

Zwithu zwine nda zwi funesa nda zwi takalela u zwi shuma ndi u baga u baga zwikontsi ndi zwiṅwe zwa zwithu zwine nda zwi funesa ende mvelaphanḓa khulwanesa ye nda i tshenzhela ndi ya uri muthu u a kona na u to ḓi wana a tshi khou tshila nga u to baga zwikontsi a tshi rengisela vhathu.

Hezwo zwi na vhungoho vhuhulwane vhukuma ngauri hanefha kha nyanḓadzamafhungo ya matshilisano hu avha na zwikhuvhugu zwine vhathu vha zwi thoma zwine zwavha zwi kho ṱuṱuwedza vhathu vha no funesa zwithu zwezwo zwine vha zwi funesa. Na u ṱuṱuwedza u ḓi khwinifhadza kha vhonovho vhukoni vhune muthu avha naho na uri kha vhane vha tama kana u to zwi thoma vha ya ṱuṱuwedzea na u ḓivha uri ndi tshi ṱoḓa u zwi thoma zwithu zwo raliho ndi zwi thomisa hani.

Nḓila ine muthu anga i dzhia kha tshithu tshine muthu a tshi funa utshi shandula tsha vha bindu tsha u thoma ndi u khwiṋifhadza vhukoni hau u tshiya kha vhane vha na vhukoni vhu no fhirisa iwe vhane vha u gudisa na u uri mitengo ri i vheisa hani. Nga tshifhinga tsha zwino ri shumisa na dzenedzi dzi nyanḓadzamafhungo dza matshilisano zwoṱhe zwine wa ita zwone wa zwi rumela hanefhaḽa kha nyandadzamafhungo u itela uri vhathu vha kone u vhona mushumo wau na uri u wanala gai ndi hune wa thoma hone kha uri u tshi ṱoḓa u ita uri zwithu zwine wa zwifunesa zwivhe tshisima tsha tshelede.

Vhuleme vhunzhi vhune vhaswa vha ṱangana naho musi zwi tshi ḓa kha u lingedza u wana tshelede nga zwine vha zwi funesa ndi zwa uri vhaṅwe vha vharengi kana dzi khasiṱama vha ya kona u fulufhedzisa kana uri vha kho ṱoḓa tshikene wa vha itela tshone wo no vha itela tshone a vha tsha ṱoḓa u badela kana a vha tshi ṱoḓa u ḓa u tshi dzhia a vha tsha wanala muyani. Zwine nda pfha ungari vha nga kunda hovhunoni vhu vhukonḓi kana heyi noni khaedu ndi ngauri musi muthu a tshi kho ṱoḓa tshithu vha songo thoma nga u mu itela tshithu a songo vha badela hafu ya tshelede ine vho ita for hetsho tshithu tshine vha kho tea u ita tshone a kone u ḓo badela ya u fhedzisela musi a tshi ḓo dzhia kana musi vha tshi yo mu ṋekedza tshibveledzwa tsho fhelelaho.

Hedzinoni puḽatifomo dza dzi Instagram, TikTok kana Facebook ndi vhona uri dzi a thusa kha u bveledza zwine vhathu vha funesa zwone u ṱanganyisa vharengi ngauri tsha u thoma a dzi a dzi ḓuri kana a muthu ha badeli tshithu uri a vhambadze zwithu zwawe kha hedzo puḽatifomo. Futhi u kona u ṱanganyisa vharengi na vharengi kha vho no bva tsini na vho no bva kule u songo thoma wa tou tshimbila nga muḓi nga muḓi u tshi khou rengisa kana wo ima badani zwine zwa amba uri u kona u wana na vharengi vhane vha bva kule vhane a vha dzuli tsini na iwe ngauri vhavha vha tshi khou vhona zwithu zwine wa ita zwone hanefho kha dzedzo dzi puḽatifomo.

Vhaendelamashango havho vha vhuyedza zwitshavha zwapo ngauri kha vho ramabindu vhane vhana dzi hodela vha na dzi lodge kana dzi bed and breakfast vhavha vho wana vhathu vhanzhi vha no khou ḓa u ḓo shumisa haneyo zwenezwo zwifhaṱo zwavho kana zwenezwo zwine vhone vha vha vha tshi kho vha zwone vhathu hanevho vha endela mashango. Vhathu vhane na vho vha na zwithu zwine vha ita zwone kana vha u rengisa zwenezwi zwithu zwine vha vha vho vho to ḓi itela nga zwanḓa zwavho vhathu havha noni vha vhaendela mashango vha ya zwi funa nga maanḓesa hezwiḽani zwithu. Lune vhavha vhatshi kho tama uri vha tshi humela mashangoni avho vha hume vho fara tshiṅwe tshithu tshi no bva mashangoni ane vha vho endela one zwino zwino ḓi fana kana na vhathu vho no ḓi ita zwiambaro zwezwo zwine zwavha zwo sumbedziwa shango ḽa fhano ḽa Afurika Tshipembe nazwo vha ya zwi takalela.

Vhuendelamashango ha mitambo vhu ndeme kha fhethu hune ha vha nnḓa ha ḓorobo khulwane ngauri zwi ita uri hafho fhethu hu thoma u ḓivhea vhathu vha thoma u takalela u ṱoḓa u ḓivha uri afho fhethu hu na mini na mini ho to itisa hani. Zwi dovha hafhu zwa thusa na vho ramabindu vhaṱuku vha henefho fhethu vhane arali hovha husi nga heyo mitambo ahuna vhathu vhanzhi vhono takalela u tou swikelela kana u ya u hu dalela.

Ho vha na u sikiwa ha mishumo minzhi zwine zwa amba uri vhathu vhanzhi vha vha sa shumi vho ḓo wana mishumo zwine nazwo zwi a khwiṋifhadzisa ikonomi yashu ha dovha hafhu ha vha na u khwinifhadzea zwi tshiḓa kha u endela mashango ngauri ro vha ro no vha nw vhathu vhanzhi vhane vha vha kho endela shango ḽa Afurika Tshipembe zwine nazwo zwi ya vha na u khwinisa kha ikonomi ya shango.

Zwo sika zwikhala zwa mishumo kha vhaswa ngauri arali ri tshi khou amba nga ha zwiendedzi vhaswa vhanzhi ha ano maḓuvha vhono ḓi dzhenisa kha hezwi zwinopfi ndi zwa dzi bolt kana dzi uber zwine ndi zwiṅwe zwa zwiendedzi zwine maḓuvha ano zwi kho shumiswa nga maanḓesa. Arali ri tshi khou amba nga ha u u ṋetshedza zwiḽiwa vhaswa vhanzhi vha khou ḓi sikela mishumo nga mafhungo a u bika vha khou bika vha na dzi khontheina hune vha vha tshi kho ita hone zwa u bika. Zwino zwi vha sikela mishumo ngauri zwi amba uri zwa zwino vhavha vha vhono vha na vhathu vhanzhi vhane vha kho tea u vha ṋetshedza zwiḽiwa kana vhaṅwe vha ḓovha vha kho hiriwa hanefho hune ha vha hu khou ṱoḓiwa vhathu vhane vha kona u bika.

Nṋe ndi vhona mitambo ya kha inthanethe i songo lugela muvhili wa muthu, ngauri muthu u vha a kho tamba heyo mitambo o dzula fhethu nthihi zwine a zwo ngo lugela muvhili.

Ndi mutambo wa bola ya milenzhe ndi wone mutambo u ne nda vhona vhathu vha tshi u funesa wa kha inthanethe.

Hayi a thi a thu vhuya nda ḓiwana ndi tshi khou tamba dzi vidio games a thina tshenzhemo kha zwithu zwo raloho.

A thina tshenzhemo ya u tamba dzi vidio games, ndi ḓi to vhona vhaṅwe vhathu vha tshi zwi tamba zwa sumbedza zwi tshi vha takadza vhukuma.

Hu na dzi website dzo yaho nga u fhambana, dzi website dzi nonga dzi guguḽu play nadzo dzina yo mitambo ya kha inthanethe, dzi website dzi nonga vho dzi prize games kana vho phogo games.

Mutambo une nda nga u ṱuṱuwedza vhathu uri vha u tambe kha inthanethe ndi mutambo wa bola ya milenzhe, ngauri bola ya milenzhe ndi miṅwe ya mitambo ya nṱhesa fhano afrika tshipembe zwine u ya nga ha nṋe ndi vhona uri zwi vha zwi khou gudisa na u kona u ṱalukanya milayo ya bola ya milenzhe.

A thi tambi game kha inthanethe, mara vhathu vha no i tamba ndi vhona tshifhinga tshinzhi vha tshi shumisa dzi khomphutha u tamba mitambo yeneyo.

Ndi vhona zwi songo fanela uri muthu a fhedze tshifhinga tshilapfhu o komolela tshi kirini nga ṅwambo wa u tamba dzi geimi kha inthanethe, nga uri u u dzula wo komolela tshi kirini zwi na u vhaisa muhumbulo, zwi na u vhaisa na maṱo, zwa dovha hafhu zwa vha zwithu zwi si zwavhuḓi kha mutakalo wa muthu.

Tshifhinga tshe nda ḓi wana ndi tshi khou tamba dzi game dza kha inthanethe ndi musi ndi zwi fhingani zwa kale musi ndo dzhenisiwa nga muṅwe wa ṱhama dzo vha dzi dzi geimi dzine dzi a bvelela hanefha kha zwi leludzi zwa vhu davhidzani zwi no nga Facebook, nda vha na tshifhinga tshavhuḓi nga ḽeneḽo ḓuvha mara nda zwi vhona uri a si zwi tovha zwithu zwanga zwine nda nga zwi dzulela ḓuvha na ḓuvha.

Mitambo i ne vhana vha vhuponi ha hashu vha i tamba ndi u tamba uḽu ine vhaṅwe vha ri ndi mu gushe, kana mutambo wa thenisi une wavha u kho tambiwa na makoṱi koṱi dzi nyimbo dzine vha dzi imba musi vha tshi khou tamba mitambo ndi mutambo wa shavha mbevha tshi mange tshi a luma.

Musi ndi tshi khou aluwa ndo tamba ndode, ndo tamba muravharavha, ndo tamba wuḽu kana wone mugushe, nda tamba na yone thenisi na magoṱi goṱi, nda tamba na shavha mbevha nda tamba na mudzumbamo.

Mutambo wa uḽu, mutambo wa thenisi na magoṱi goṱi, mutambo wa ndode. Ndi vhona i miṅwe ya mitambo yo fhiriselwaho kha murafho muṱuku.

Mutogwa ndi muṅwe wa mitambo ine wo vha u tshi funesiwa nga vhatukana vho vha vha vhone vho no u tambesa nga uri ndi muṅwe wa mutambo u no wela kha hezwi zwino pfhi ndi dzi bod games kana mitambo ya dzi bodo.

Manwe a maitele ane a fanela u tevhedzwa musi muthu a tshi ḓi lugisela u tamba mutongwa, ndi uri hu tea u vha hu na zwidindi zwo gwiwaho hu tea u vha hu na matombo.

Milayo ine nda i ḓivha ine ya shumiswa musi muthu a tshi khou tamba ndode ndi ya uri ndode dzi no vhaliwa kana ndi dzine dzavha dzo bva nga nnḓa ha mutalo, namusi muthu a tshi humisela nga ngomu tshi dangani arali ri tshi khou tamba ya nthihi kana ya mbili zwi amba uri hedzi dziṅwe dzoṱhe dzi tea u vha dzo dzhena dza fhira mutalo, futhi gaṱe ḽa muthu a ḽi tei u wela fhasi arali muthu a tshi khou tamba ndode.

Zwiṅwe zwa zwiṱori zwe nda vhuya nda ṱalutshedzwa musi ndi tshi khou aluwa, ndi tshiṱori tsha sankambe na muzhou musi sankambe a tshiya u humbela u ṱhogomela vhana vha vho ndau.

Ṅwananga haye haye ḓani ngeno haye ndi ni vhudze haye mafhungo anga haye he nda vhudzwa haye nga mme anga haye ndi zwenezwo haye.

Ee, sa muthu ane ndo tshenzhela ndi nga ḓiwana ndi khou pfhumbudzwa vhathu nga heyo geimi zwine nda nga ṱuṱuwedza zwone uri vhathu vha ḓidzhenise khayo nga ṅwambo wa mbuyelo dza uri i kone u fha muhumbulo u no shuma nga u ṱavhanyedza, muhumbulo une u ya kona u konḓelela kha u lavhelesa zwithu na u tandulula dzi thaidzo nga tshihaḓu.

Mutogwa ndi miṅwe ya mitambo ya sialala fhano Afrika Tshipembe ine hoyo mutambo u tambiwa nga vhathu vhavhili nga tshifhinga tshithihi.

Ee, ndo no vhuya nda ḓiwana ndi khou tamba khadi sa ṅwana, tshenzhemo yanga yo vha ya uri khadi ndo vha ndi tshi i takalela nga maanḓa futhi ndo vha ndi tshi vhona na uri i ita uri muthu a dzule a na mutakalo wavhuḓi ngauri hu na u ita dzi nyonyoloso nga khayo ngauri muthu a tshi khou fhufha fhufha zwi amba uri u vha a khou ita nyonyoloso.

Mitambo ine nda i ḓivha ya sialala ine yo gudiswa vhathu u bva kha vhahulwane u ya kha vhaṱuku nga u tou sielisana ndi ndode na mutogwa, mutambo we nṋe nda gudiswa wone wo vha ndode.

Miravharavha ndi miṅwe ya mitambo ya sialala ine ya wela kha zwi no pfhi ndi dzi board games ine nayo i tambiwa nga vhathu vhavhili nga tshifhinga tshithihi vha tshi khou tshimbidza zwenezwo zwithu zwi nga vha zwithivho, vhaṅwe vha shumisa zwithivho zwa maboḓelo a dzi khoḽiḓirinki, vhaṅwe vha shumisa matombo u tshimbidza zwenezwo zwithu.

Ndi vhona u nga zwi no ita uri vhathu vha ṅwale dzi hobby dzavho kha CV ndi ngauri vha vha vha tshi khou sumbedzisa mutholi uri a vha thu vha vhathu vhane vho lavhelesa kha zwa mushumo vha na zwiṅwe zwithu zwine vha zwi ita nga nnḓa ha mushumo vha tshi itela u fhungudza na mutsiko une vhathu vha u wana zwa ḓuvha na ḓuvha.

Mutambo une ndi a takalela u dzhenelela khawo musi ndi na khonani yanga ndi muṅwe mutambo une wa pfhi ndi thirty seconds game une nga mithethe yeneyo ya thirty seconds muthu u tea u vha o no fhindula mbudziso nnzhisa dzine a vha a khou vhudziswa dzone nga ha zwithu zwo no itea shangoni nga vhuphara kana ḽifhasi nga vhuphara.

Mutambo une nda u funesa ndi khadi, khadi i no vha i khou tambiwa nga muthu muthihi ngauri ndi ine nda shumisa yone musi ndi tshi khou ita zwa dzi nyonyoloso, ndi ḓiwana ndi khou ḓidzhenisa wone tshiṅwe tshifhinga ṱhaṅwe luvhili kana luraru kha vhege.

Mutambo une nda takalela u ḓidzhenisa khawo nga tshifhinga tshanga tsha u awela ndi mutambo wa u dzhaiva u no pfhi ndi Zumba zwi no ita uri ndi u takalele ndi zwa uri ndi vha ndi khou takalela zwa uri ndi vha ndi tshi khou dzhaiva nda dovha nda vha ndi khou fhungudza na muvhili nga tshenetsho tshikhathi tshithihi.

Nṋe ndi vhona zwi zwa ndeme u anḓadza nga zwa mitambo kha vhuleludzi ha vhudavhidzani ngauri vhathu vhanzhi a vha tsha tou ḓiwana vha tshi khou ḓidzhenisa kha hezwinoni zwithu zwi ita uri maybe zwi ṱuṱuwedze dzangalelo kha muṅwe muthu ane a khou lavhelesa, nṋe zwi nkwama nga nḓila ya uri na nṋe zwi a nṱuṱuwedza uri ndi nga kona na nga tshikhathi tshino tshine vhathu vhanzhi vha fhedza tshifhinga vha kha zwileludzi zwa vhudavhidzani uri na nṋe ndi takuwe ndi dzhenelele mitambo.

Nda nga ṋewa tshikhala tsha u anḓadza mutambo une nda u funa ndi nga anḓadza mutambo wa khadi, ndi tshi khou shumisa vhuleludzi ha vhudavhidzani ha Facebook ngauri ndi hone hune nda ḓivha uri hu na vhatevheli vhanzhi vhane vha nga vha vho lavhelesa.

Hai, a thi a thu vhuya nda ḓiwana ndi khou yo u ṱalela mutambo wa u vhona dzibere shangoni ḽa hashu zwenezwo a thina tshenzhemo yazwo.

Nṋe ndi vhona zwa mitambo zwi tshi thusa kha u fhaṱa ikonomi ya Afrika Tshipembe nga u sika mishumo nga u ita u alusa kha zwithu zwa travel and tourism zwithu zwi no nga dzi hodela na dzi lounge.

Ee ndo no vhuya nda ḓiwana ndi tshi khou guda dziṅwe nyambo na maitele a sialala nga nṱhani ha zwa mitambo, zwo vha zwi songo tou vha zwithu zwo leluwaho ngauri zwiṅwe naho u tshi nga wana uri mitambo ine ra i tamba i nga i ya fana mara vha wana uri maitele a hone kana milayo ya hone a i tou fana tshoṱhe.